Malume, xa uvula iakhawunti yebhanki loo nto iya kukunceda ukuba imali yakho ingene ngqo kwiakhawunti yakho yaye ibe nguwe wedwa oyikhuphayo naloo mntu umnike ipini yokuyikhupha. Ipini izawukwaziwa nguwe wedwa nditsho nkqu nomntu osebhankini lo ebekuvulela ikhadi akazuyazi, iyimfihlo yakho. Umntu ozokwazi ukukhupha imali ngumntu onikwe nguwe ipini enivumeleneyo ukuba angamane ekukhuphela. Nalapho loo mntu xa ethe wakhupha ngapha komlinganiselo wakho uyakwazi ukuvala ikhadi efowunini lingakwazi ukuphinda lisebenze, uphinde uyolivulisa wena ebhankini okanye ulicimise wenze elitsha. Imali yakho ikhuselekile, yaziwa nguwe yaye uya kuyibona xa iphuma okanye ingena efowunini, akuzubakho sidingo sokuba uyokroba ebhankini.

Usa imoto yakho oyiqhubayo kwindawo kwi-car dealership eyenza i-trade in. Not zonke ii-car dealership ziyayenza i-trade in, kodwa zikhona eziyenzayo. Usa imoto yakho bayivavanye, bayijonge ukuba ingaxabisa malini na xa benokuyithenga. Ukuba bathi mhlawumbi bona bangayithenga nge-twenty thousand, dlulela nakwenye i-car dealership uyojonga, wakugqiba uthelekise amaxabiso. Hamba nokuba zintathu ii-car dealership uthelekise amaxabiso okuba bathi bona bangayithenga ngamalini. Nangona zonke ezi car dealership zizawujonga into ezifanayo, kodwa ngekhe zide zibize imali efanayo. Angakhona umahluko, mhlawumbi zingohluka nge-thousand, i-five thousand, i-ten thousand, njalo njalo. Ze ukhethe eyona car dealership enemali enintsi, engayithenga ngemali enintsi imoto yakho, wakugqiba wongeze kuloo mali uthenge imoto.

Kundinceda ngokuba andizukuvuka ndiye edolophini ndiyokulindela imali yam kanti imali ayifakwanga ayizuphuma. Indenza ndilazi ukuba imali ikhona okanye ayikho, ndingahambeli into engekhoyo ndimoshe imali yaye ndihambe nzima phakathi kwabantu, okanye izidingo zam zingahoyeki ngenxa yokuba ndisedolophini. Ndiyakwazi ukuhlala endlini ndilinde umthamo wabantu uphunguke edolophini ze ndiye wakuphunguka ndiyokuyikhupha kuba ndiyibonile ikhona, yaye ndiyabona akukabikho mntu uyikhuphileyo. Ngoba ikhuselekile yaziwa ndim okanye nelo lungu lefemeli lincedisa ukuba ndiyikhuphe.

Kujongwa isazisi sakho ne-bank account yakho ukuba iyahambelana na namagama wakho wena mntu ufaka isicelo sentlawulo. Ngoba kufuneka lo ofaka isicelo iakhawunti adlulisa ngayo ekuzongena kuyo imali kube kanti yiakhawunti evulwe phantsi kwegama lakhe. Yaye kube kanti kukho isazisi esigunyazisa ukuba umntu lo unawo amaphepha asemthethweni wokuba ngummi welo lizwe okanye wokuba ngummi wangaphandle okweli lizwe ngokusemthethweni.

Ndingamcebisa ukuba ikhadi lokuthenga ngetyala angalisebenzisi ukuthenga izinto ezingenasidingo, athenge izinto ezingundoqo yaye azidingayo yena. Izinto angakwazi ukuphila ngaphandle kwazo angazithengi ngekhadi letyala, alinde abe nemali azithenge ngemali yakhe ukuze angabikho sematyaleni ngezinto ezingenamsebenzi ebenawuphila nokuba azikho. Umzekelo, ukwenza intloko. Ukwenza intloko ebantwini abangoomama nosisi ayonto isisinyanzelo. Awunosebenzisa ikhadi letyala uyokwenza intloko, loo nto ungaphila noba awuyenzanga intloko. Kodwa mhlawumbi ukugulelwa ngumntana ungakwazi ukuthenga amayeza ngekhadi lenantsika kuba kuphakathi kokufa nokuphila. Yinto ebalulekileyo ongangena etyaleni ngayo not izinto ezingenamsebenzi.

Ibalulekile loo nto ukuze uyazi ukuba iyonke le ndlu iza kuxabisa malini kuba indlu ingaxabisa u-hundred thousand kanti ukutshintsha amagama kuzawuba yi-forty thousand. Loo nto inceda ukuba ukwazi ukubhajetha uyazi uba yimalini oza kuyisebenzisa yaye loo mali uyafikelela na kuyo okanye awufikeleli. Ngoba usenokufikelela kweyothenga indlu, eyokutshintsha indlu ibe phantsi kwegama lakho ungafikeleli kuyo. Uthi soyithengile indlu kufane noba awuyithenganga kuba awuyitshintshanga amagama ayo ebephantsi kwakho. Nto leyo engakubangela, engakufaka emngciphekweni wokuba ungabi nandlu ungabi namali. Kuba laa hundred thousand mhlawumbi uzawube uyikhuphile, angakujikela laa mntu ayothi akazange akuthengisele ndlu, aphinde anantsike, afune indlu yakhe kuwe ube ungena bungqina bokuba le ndlu uyithengile.